Go batla go gaisa ba bangwe, go itshupa le go bona o dira botoka go ka kgatlha le go itumedisa thata, go fenya kgotsa go dira bontle mo dikgaisanong go ka go fa maikutlo a nametsegang go fitlhelela sengwe.

Ee, ke nagana go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ka ntlha ya gore matsatsi a na batho ba dula fa phela ba shebile megala, sengwe le sengwe se ba se dirang ke mogala, ga ba sa tlhole ba ipha nako ya go ya go tshameka kwa ntle.

Metshameko e le mentsi ya a kgatlhisa mme metshameko ya go tshwana le ditopo e bong dibeke, metshameko ya go tshwana le kgwele ya dinao, o ka tshameka yone gonne e na le dikgaisano tse di tseneletseng.

Batho mo malatsing a ga ba sa tlhole ba kgona go tshameka metshameko e e farologaneng gonne ba itemile ka megala, ba itemile ka go tshameka metshameko ya megala.

Ke ka ntlha ya gore ga go tliwa mo megaleng ke kgona le go tshameka metshameko e e leng gore ya mpalela ga nka e tshameka, mme go nna bonolo fa ke e tshameka mo mogaleng, e dira ekete ke e itse le go e tshameka.

Go tlhokega fela data go tshameka metshameko ya inthanete, ke metshameko e le mentsi thata e e tumileng mo inthaneteng jaaka metshameko ya kgwele ya dinao le metshameko ya senuka, e nna bonolo thata fa o e tshameka mo inthaneteng ka data.

Motshameko wa inthanete o ka go ama thata ka go tlhola bokoa jwa matlho, mme nna ke rata motshameko wa kgwele ya dinao mo inthaneteng gonne e dira ekete ke itse kgwele ya dinao.

Metshameko ya internet e tlhoka data go tshameka ka ntlha ya gore ba batla go patela batho ba ba kgonneng gore metshameko e e nne teng mo megaleng. Fa o batla go tshameka metshameko e, o tlhoka mogala o kgonang go tsena mo mafaratlhatlheng le data.

Lebaka la go tlhoka boroko bosigo le dira gore batho ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo mme fa o sena data, o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng o ka kgona go batla metshameko e e sa diriseng data.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka ntlha ya gore fa motho a na le kgatelelo ya maikutlo o kgona go tsena fela mo inthaneteng a tshameka metshameko ya gagwe, mme o lebala tsotlhe tse a naganang ka tsone, bogologolo metshameko e ne e seo ka ntlha ya gore thekenoloji e ne e ise e tume thata ka nako tsele.

Kotsi ya matlho, kotsi ya go senyegela ke mogala, o tshwanetse go fokotsa nako e o e dirisang thata mo mogaleng gore o seka o iphitlhela o le mo dikotsing tsa go tshwanakana le tse.

Lebaka le golo la gore batho ba ba kwa magaeng ba palelwe ke go tshameka motshameko wa inthanete, ke ka ntlha ya gore ba be ba sokola thata ka data go nne o fitlhela mabenkele a le kgakala le motse motshameko wa kgwele ya dinao ke motshameko o o bonolo thata o ka o fitlhelang mo inthaneteng.

Nka bopa motshameko wa go tshwana le dibeke, mme gape selo se se botlhokwa se se tlhokang go fetoga ka metshameko ya inthanete ke gore e fokotse go dirisa data e ntsi.

Go bopa tikologo e e tshegetsang mo batshameki ba tla ikutlwang ba gololosegile go bua ka mathata a bone, le go amogela thuso mme gape le go tshegetsana.

Go itshidila mmele go ka thusa go tokafatsa kgatelelo ya pelo, le go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, mme gape o ka dirisa setilo se se siameng gore o seke wa utlwa botlhoko mo mokwatleng le mo molaleng.

Go nonotsha mesifa le marapo, go tokafatsa le go itsikinya mmele, gape le go oketsa maatla a pelo le mafatlha.

Ke motshameko wa netebolo, bana ba le bantsi ba rata motshameko o a ka ntlha ya gore mo go o ne go a tabogiwa mme motabogo e e dira gore ba dule ba itekanetse mo mebeleng.

Go ka ba thusa thata le go ba rotloetsa go itirela le go ikemela ga ba ka itlwaetsa go tshameka metshameko e le mentsi thata ya ba aga mo matshelong a bona ebile gape e ba ruta go le gontsi.

Motshameko wa tennis ball-o ya diatla o tshamekiwa ka go phosetsana tennis-e kafa le kafa, mme go tlhokega batho ba le babedi go tshameka motshameko o.